Ndzi munhu wo sungula wa ku fika exikarhi ka mhangu leyi humeleleke. Xa ku sungula ndzi rhanga ndzi langutisa laha mhangu yi nga yimisa xiswona, ndzi cheka muxaka wa xiyimo ku xiyimo xiyime njhani. Ni ba riqingho ni fowunela vaxilamulamhangu leswaku va kota ku fika. Ni ba riqingho ni bela lava maphorisa leswaku ma kota ku ta fika. Ni ba riqingho ni tivisa lava rihanyo hi nghozi leyi humeleleke laha ni hi vonaka kona, ni hlamusela leswi xiyimo xi nga xiswona. Ni pfuneta laha ni vonaka ku ni nga kota ku pfuneta. Lava nkarhi wun'wanyana nhamu ya vona yi nga va yi sulekile, ni tshinela kusuhani na vona, ni vona ku ni nga pfuneta njhani ka xiyimo lexi.

Ku basisiwa endzhaku ka nkosi swi na nkoka swinene. Nkhuvo wa ku basisa endzhaku ka nkosi wu na nkoka swinene. Hikuva wu nyika xiphemu xa lava vavisekeke emoyeni, va kota ku hola na ku kuma kurhula embilwini ya vona. Naswona na ku amukela ku murhandziwa wa vona u va siyile. Xa vumbirhi, va kota na ku basisiwa leswaku va nga vi na xinyama. Hikuva loko va nga basisiwanga, laha va fambaka kona va famba va va va ri na xinyama. Kambe loko va basisiwile, va va va phyuphyile mi moyeni ya vona. Naswona loko va nga basisiwanga, loko vo hlangana na munhu un'wanyana va endla timhaka ta masangu, ku nga ha hetelelaka ku fika na laha a lovaka wun'wani wa vona. Hikuva va endle timhaka ta masangu ku ve a va nga basisiwanga. Ku basisiwa endzhaku ka nkosi swi na nkoka swinene.

Tindlela ta xintu leti nga tirhisiwaka ku kunguhata ta ndyangu, timhaka ta ku langutela na ku lavisisa ta n'hweti ta wa xisati. Ku u ya rini naswona u hetelele ku ya rini. Xa vumbirhi, i ku etlela na yena lowu va xisati hi nkarhi lowu faneleke u chela ndzeni vuxungu u hetelela u susa u chela handle vuxungu lebyiya. Xa vunharhu i ku tirhisa marhumbu. Marhumbu ya xiharhi swiharhi swa ku fana na timbuti, na ti rhaba hi swona leswi nga pfunetaka ku kunguhata swa ndyangu hi xintu.